Ke ka dira peeletso e e tla thusang mo go tsa bolemirui le dikungo, ka seo se tla tlhola gore peeletso eo e oketsege mo dijareng, ka temothuo e tswelela go thusa matshelo a batho le leruo.

Bosupi jo bo ka nnang teng, ke jwa go bontsha letseno le ke nnang le lone, ga e le kgwebo, e le go bontsha dibuka tse madi a tla bong a tsena le dithekiso tse di nnang teng, mme seo ke sone se se tla kayang bosupi jwa gore ke amogela madi tsatsi le letsatsi.

Seo se ka thibelwa ka go netefatsa fa go sa jewe morokotso otlhe, mme ga beelwa tjhelete kgotsa madi mangwe a a tla thusang fa akhaonto ya tšheke e goga kgwedi le kgwedi, seo se tla thusa gore akhaonto e se tswale mme e tswelele go goga madi kgwedi le kgwedi.

Dumela rra! Ka ke tlhoka go reka ntlo, ke ne ke kopa maele a go ka ntlhalosetsa gore se se botoka ke ka go reka ntlo ka thuso ya banka kgotsa ne ke ka e reka ka go adima madi? Ka kopo ntlhalosetse ke kgone go itse se se mosola kgotsa se se tla ntswelang mosola mme se ka se ntsenye mo tsietsing ya tsa ditjhelete.

Lebelela dintlha di tshwana le dituelo tsa kgwedi le kgwedi mo akhaontong kgotsa banka e o tla bong o e tlhophile. Lebelela gore e sekgala se se kana kang fa o ka tlhoka thuso kgotsa go bua le bone, mme gape o lebelele le gore e dirisa jang tsa setegeniki kgotsa thekenoloji go ka dira gore e nolofatse ditiro tsa gago.

Tirelo eo ya banka, e re ruta gore o ka dirisa se se bidiwang master card, seo se kgonang go bereka mo dinageng tse di farologaneng mme e go thuse gape le ka go lebelela dielo tsa ditjhelete tsa dinaga tse di farologaneng. Seo se go kgontsha go ka ya mo dinageng tse di farologaneng jaaka Botswana, Namibia le Mozambique o sa nne le dikgwetlho tse di kalo ka tiriso ya tjhelete, ka seo se nolofatsa go ka berekisa madi a gago go ya ka seelo sa naga nngwe le nngwe kgotsa go ya ka mosepele kwa o tla bo o tsamaetse teng.

O le motsadi o tlhoka lekwalo le le supang letseno la gago la kgwedi le kgwedi go ka kgontsha ba banka go go adima tjhelete eo, ka e tla supa o na le bokgoni jwa go e duela. Baithuti ba ke go tshaba go adima madi ka ba sena letseno le le ba kgontshang go ka duela.

Go simolola ka diranta di le lekgolo mo makaleng mangwe le dibanka dingwe. Batho ga ba dumele ka lebaka la ba ise ba lekeletse kgotsa ba bona ditlamorago tsa peeletso eo ya ditjhelete.

Mothapi o duelela mothapiwa one percent go tswa mo mogolong wa mothapiwa, mme mothapiwa a ituelele one percent e nngwe go tswa mo mogolong wa gagwe, seo se rera se re UIF e patelwa diperesente di le pedi.

Selo se se botlhokwa se o tshwanelwang ke go se lebelela, ke gore o tsenya tlhwatlhwa kgotsa o tsenya madi a a lekanang bokae mo peeletsong ya gago, mme se sengwe se se botlhokwa, ke lobaka le o tlileng go ka feleletsa o baya madi a gago gore o bone merokotso. Go baya madi a gago lobaka le le leele, le go rotloetsa go bona merokotso e e kwa godimo, mme seo se ka bonagala ga o beeletsa mo dibankeng ka seo se ka efosa gore o bone ditshenyegelo